Abalimi sebaqalile ukusebenzisa amathuluzi afana nezinzwa, ama-drones, nezithombe ze-satellite ukuze babheke umkhiqizo wabo kanye nomhlabathi abahlwanyela kuwo izitshalo zabo ukusiza ukuncipha ukuchitha imithombo.

Ukuvundiswa kuyisenzo sokudlulisa izinhlamvu zempova kusuka ku-anther yesilisa yezimbali kuya ku-stigma yowesifazane. Umgomo wazo zonke izinto eziphilayo kuhlanganise nezitshalo. Ukukhiqiza inzalo yesizukulwane esilandelayo yenye yezindlela izitshalo ezikhiqiza ngayo inzalo ukwenza imbewu.

Izimo zezulu ezinhle kakhulu zokutshala amagilebisi ewayini ziyihlobo elifudumele. Ubusika obupholile, namanzi anele, nokukhanya kwelanga ngesikhathi sokukhula.

Ukuzalanisa ngendlela evamile kuxhomeke ngokukhethekile ekukhetheni kusetshenziswa izinqubo zemvelo zokuzala ngokubulili nangokungahlangani ngokobulili. Ubunjiniyela bezakhi zofuzo besebenzisa inqubo yokufaka izinto zofuzo ngesibhamu sofuzo, noma ezinye izindlela zokufaka izakhi zofuzo ngokuqondile, noma ngeloli lama-bacterium elakhile ngokukhethekile elingenzeki emvalweni.

Ukuguquka kwesimo sezulu kungabangela izinselele eziningi kwezolimo, kuhlanganise isimo sezulu esingaqinisekile. Ukuguquka kwesimo sezulu kungenza kube nzima ukubikizela ukuthi kufanele kutshalwe nini futhi kuvunwe nini izitshalo. Isimo sezulu esibi, ukuguquka kwesimo sezulu kungabangela izimo zezulu ezinzima kakhulu ezivama ukuyenzeka, njengamagagasi okushisa, isimiso nemvula eningi. Ukuntuleka kwamanzi, ukuguquka kwesimo sezulu kungabangela isomiso esihlala isikhathi eside nokuntukuleka kwamanzi okunganciphisi isivuno zesitshalo.

Ngezinye izikhathi izimbali zinikeza ama-nectaries ngaphandle kwezimbali ukuheha izintuthwane ezivimbela ezinye izinambuzane ukuba zitshontshe umpe ngokungena imbali ngasohlangothini, ziziphoqe ukuba zingene embali ngendlela evumela impova.

Ungahlanza ithangi lakho le-hydroponic nge-hydrogen peroxide exutshwe namanzi noma ngenxube yeviniga namanzi. Zama ukugwema amakhemikhali ne-bleach uma unezitshalo ezikhula e-system-ini yakho. Uma usebenzisa amakhemikhali, qiniseka ukuthi ahlanzwa kahle nokuthi awekho asalayo.

Yebo, ukulima kusewumsebenzi obaluleke kakhulu namuhla ngoba kuwumthombo oyinhloko wokudla kwabantu emhlabeni wonke. Okusho ukuthi ngaphandle kwabalimi besingeke sikwazi ukuthola ukudla esikudingayo ukuze siphile. Ngaphezu kwalokho, ukulima kudlala indima ebalulekile ekusimameni kwemvelo, futhi kungasiza ekusimameni komnotho ezifundeni eziningi.

Ukususwa kwamahlabathi amadlelo noma ezinye izindawo ezikhona zokuhlakulela insangu kungabangela imiphumela ebanzi emvelweni yasemhlabathini nasemanzini. Le miphumela ihlanganisa ukulahleka nokuqekeka kwendawo yokuhlala ebucayi ngenxa yokwakhiwa kwemigwaqo. Ukuhlukaniswa nokungaqhwatshwa kwemifudlana, ukulethwa kwemfucufucu kokwandisiwe, nokuguguguleka.

Ukulima kungasiza ekunciphiseni ubumpofu nokungalingani eNingizimu Afrika ngokwandisa imali engenayo, umsebenzi, nokulondeka kokudla.

Ukuntuleka kwamanzi okubangelwa unkuguquka kwesimo sezulu kungaholela ezingxabanweni phakathi kwemiphakathi ehlanganyela umthombo wamanzi ngokudala isimo lapho kungekho khona amanzi anele ukuhlangabezana nezidingo zawo wonke umuntu. Ukuholela ekuncintiseneni, izinsolo zokwabiwa okungalungile, kanye nokwanda okungenzeka kube nodlame, ikakhulukazi lapho kungekho khona izivumelwano zokwabelana ngamanzi noma izindlela ezisebenzayo zokuxazulula izingxabano.

Ukuvundisa kuyingxenye ebalulekile yokukhiqiza izitshalo. Impova yezimbali ingxenye yesilisa yezitshalo igqobhoza noma iwela phezu komgcobisi, khona-ke i-pollinator ithatha le mpova iyakwenye imbali lapho impova inamathela khona ku-stigma, ingxenye yowesifazane. Kamuva imbali ifakwa umanyolo ithela izithelo nembewu.

Izimboni zewayini zingakhangisa ngemikhiqizo yazo ukuze zifinyelele abantu abaningi ngokulandelayo, ukwakha iwebhusayithi, gqamisa izici eziyinhloko ze-winery, izinsizakalo nokubuyekezwa. Ukusebenzisa imithombo yezokuxhumana, yakha ama-akhawunti asebenzayo ezinkundleni zokuxhumana ezinjenge-Instagram, i-Facebook ne-TikTok ukuqala iklabhu yewayini, nikeza ubulungu ngemali futhi ufake imivuzo nezinzuzo. Ukuthengiswa okuphambene, ukubambisana namanye amabhizinisi endawo okuhlanganisa namanye ama-winery.